Ngokuveza umbono kanti-ke nangokutjho bonyana imitjhoga yomgunyathi egcina ithengiswa eentolo ezikulu kanti yona kuza njani-ke itholakale lapho kuneentolo khona ezikhulu? Ngokuveza umbono kanti-ke nokutjho ngokuveza ihlangothi ukuze imitjhoga yomgunyathi igcine ithengiswa eentolo ezikulu kungonobangela wokobanyana abantu abenza imitjhoga le kubabantu abavela kwamanye amazwe ngobukhulu kanti-ke bagcina bayenza imitjhoga le ekutheni ize izokuthengiswa namkha-ke izokukhangiswa ngapha ngenarheni iSewula Afrikha ukwenzeleni imali enengi. Ngokuveza lokhu kwenzeka bonyana abantu abayenza imitjhoga le yomgunyathi ngibo abagcina benza inani eliphezulu lemali kanti-ke ngibo ebenza imali ephezulu iinkulungwane zamarandi ukwenzela bonyana nalokha nagade abantu bagcine bafuna imitjhoga kanti-ke yona imitjhoga le iyabakghelebha abantu namkha iyabasiza abantu kubonyana bazigcine baphephile.

Ngokuveza ihlangothi ngonobangela wokobanyana sithini isintu ngokuhlela ngehlelo lokuhlela umndeni? Isintu sona singase sikhethe begodu singase silungise ngendlela kwenzeka ngalo kwenzeka ngazo izinto. Kanti-ke isintu sitjho bonyana woke umuntu ohlala ngekhaya namkha woke umuntu okanye onomndeni kufanele awutlhogomele umndeni wakhe begodu awuphe lapho ihlelo lakhona lokobanyana emndenini bona benza njani begodu kukho konke ebakwenzako izinto zabo zikhamba njani, lokhu kuvela lokha nalokha nagade bahlela umndeni kobanyana nagade kunabantwana abafuna ukuyama namkha-ke abafuna ukwenza isiko labo kanti-ke lokho kufanele kuhlelwe ngehlelo lelo kufanele bonyana isintu sitjho khona bonyana kufanele kuhlelwe lokho bonyana umntwana lo ukuzokwenza njani leli siko lakhe begodu yena uzokuphumelela njani kwelelo siko.

Ngokuveza ihlangothi kanti-ke nangokutjho ngokuveza ipendulo enembako ekutheni abantwana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala bafundiswa ngokwaneleko na ekukhandeleni imbeleko yabo. Ngingatjho bonyana iye, bona bayafundiswa ngokukwaneleko begodu ukwenzela bonyana bakhandele imbeleko yabo kanti-ke abantwana abasakhulako laba namkha abangaphasi kweminyaka yobudala bona bafuna ukuzibona baphila ipilo yabantu abangaphezu kweminyaka yobudala begodu bafuna ukuzibona babantu abakhulu khulu nakusemndenini yabo kanti-ke nakibo mama babo. Abantwana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala le nalokha nagade bafundiswa ngokwaneleko ukukhandela imbeleko yabo ezako lokha nagade bayokufika eminyakeni yobudala bona sele seba nabentwana begodu abasalandeleli iimfundiso zabo zokobana kufanele benze njani ekukhuleni kwabo.

Ngokuveza ihlangothi elinembako namkha ihlangothi elinependulo enembako, kulula khulu kobanyana indawo yemitlhatlhana ilumathe umlilo yoke ngesikhathi sinye. Kungonobangela wokobanyana lapho kunemitlhatlhana khona kutholakala bonyana sele kuneentambo ezinengi namkha-ke iintjalo ezinengi ezomileko ukuze lokhu kwenzeke, kwenzeka ngonobangela wokobanyana boke namkha koke okwenzekako lokha nagade kuvela umlilo namkha kulumathe umlilo lapho endawanyaneni encani kwenzeke bonyana yoke indawo leyo ingatjha namkha ingalumatha umlilo yoke ngasikhathi sinye, kungonobangela wokobanyana esikhathini sanamhlanje umlilo kuyinto esabiwa khulu begodu wona unamandla wokobanyana uthathe namkhana kungaba yini ngesikhathi sinye, umlilo kuyinto oyingozi khulu.

Ngokuveza ihlangothi nangokutjho kobanyana kungaba yini umraro lokha nagade abantu bemaplasini balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuyariyada, kuya le begodu akakhiwa ngitjho kwasinye isibhedlela. Lokhu kwenzelwa kobanyana nange ungumuntu ugula namkha-ke ungumuntu onganayo imali yokwenza kobanyana impilo yakho namkha-ke iphilo lakho nabantu basekhenu namkha umndeni wakho, lokho kuzokwenza kobanyana nagade nina ninganayo imali yokuzenzela izinto, labo abaphezulu nabajamileko le phezulu abaphethe umbuso wabantu abazokwakha leso sibhedlela namkha lokho okuzokwenziwa, banikhwele ehloko begodu bathathe nanoma ngiyiphi imali abafuna ukuyithatha. Lokho kuzokwenza kobanyana ningabi nazo iimbhedlela ngendlela enizifisako namkha-ke lezi enalila ngazo kobanyana banakhele zona yingakho ukuriyada kuya le nale.

Ngokutjho nangokuveza ihlangothi, okubhalelwa ngivumelana nakho ngonobangela wokobanyana abatjhayeli bama-ambulensi kufanele bona bariyade ngepilo yabo ngabomu lapho-ke nakufuze barhelebhe lapho ababizwe khona ngombana ngesikhathi ufumana bona babizwa, kanti-ke iinlelesi bese ziyabadlelezela. Isisombululo kilokhu okwenzakalako kukobanyana urhulumende namkha-ke lapho abatjhayeli bama-ambulensi basebenzela khona kufaneleke kube nabantu abangunogadi namkha abonogada abazokwenzela bonyana lokha nagade abatjhayeli bama-ambulensi babizwa lapho kufaneleke bazokurhelebha khona, kufaneleke bakhambe bayokugadwa kobanyana indlela namkha-ke lokhu okuzokwenziwa khona lapho, asikho nasinye isehlakalo esizokubavelela ekutheni babuye nosizo olufaneleko.

Kungenobangela wokobanyana abantu abagulako namkha-ke abantu abadala sele bafuna ukutlhogonyelwa emakhaya ukuze bazizwe sele baphephile emakhaya. Lokha nagade uzokuthatha umuntu ogulako namkha-ke olupheleko, umusa eendaweni lapho kufanele atholakale khona irhelebho namkha-ke isizo kuzokwenzeka kobanyana angizizwa sele aphephile kuleyo ndawo kanti-ke lokha nagade izomthatha umbeke ekhaya, emakhaya wabo, kuzokwenzeka kobanyana azizwe amuntu ophephileko begodu sele akghona ukwenza izinto ngendlela efaneleko.

Ubudisi obukhulu khulu obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, kulokha nagade abantu abalupheleko bangasakghoni ukuziqala bona kanti-ke nangokutjho kokuthi isehlakalo esivela khulu kulokha nagade bona abantu abalupheleko bangasakghoni ukungena ngendlwaneni yokuzithuma kanti-ke nangokutjho kobanyana abasakghoni nokungena lapho kufanele bayokuhlamba khona kanti-ke babuye bazizwe baphephile begodu bazizwe bababantu abatjha. Kanti-ke abantu abalupheleko bahlupha khulu ngento yokuthi baluphele begodu ubudisi obukhulu khulu obuhlangabezana nabantu abandise ukuqalana nemindeni leyo etlhogomela abantu abalupheleko, kukobanyana kulapho khona kuzokufuneka nezinto ekufanele zikhambisane, zizokwenzela kobanyana umuntu atlhogomele ngendlela efaneleko.

Imiphakathi kanti-ke yona ingarhelebha bunjani kanti namkha-ke ingasiza bunjani abantu abalupheleko abanakekelwa ngemakhaya? Kanti-ke labo abanakekelwa ngemakhaya kunengi khulu, njengomphakathi ngingase nikhulumisane kakhulukazi sikhulumisane njengelutjha lanamhlanje, kube ngibo abantu abakhulumisanako ngendlela efaneleko lapho-ke kuzokuphuma kobanyana kungaba njani balethe isizo elikhulu khulu elizokuletha umthelela oyimpumelelo ebantwini namkha-ke ebantwini abalupheleko abanakekelwa ngemakhay. Kanti-ke bangathenga izinto lezi ezifunakalako, khulukhulu lezi ziinsetjenziswa ezizokusetjenziswa khulu lokha nagade ungumuntu olupheleko begodu udinga irhelebho namkha isizo.

Ngebandlululo labantu ababasebenzi namkha-ke abasebenza ngabantu abalupheleko, kanti-ke ukuze benze umsebenzi wabo ngefanelo kufaneleke bonyana babandulwe ngendlela efaneleko, kungaba yindlela enjani leyo? Kungenza kobanyana bakhambe bayokubandulwa ngeendaweni lapho kufundelwa khona kobanyana abantu abalupheleko baphathwa bunjani begodu balethelwa liphi irhelebho namkha isizo emaphilweni wabo. Kanti-ke lokha nagade kubabantu abalupheleko kufuze abantu abazokufunda namkha-ke abasele bazokufunda ngabantu abalupheleko, kufanele-ke bonyana bafunde ngendlela eyisimanga begodu bazi kobanyana ngilokhu ekufanele bakwenze begodu lokhu ngikho engafanele bakwenze.

Kungonobangela wokobanyana abantu abadala namkha-ke abantu abalupheleko namhlanje baphila emalangeni wabo wamagcina. Kanti-ke kutjho ukuthini lokhu? Kutjho kobanyana sele sebayidlalile indima emaphilweni wabo begodu sele bakwenzile okunengi khulu ngeempilo zabo, kanti-ke amaphilo wabo atjho okukhulu kithi njengabantu abafunde kusukela ebuncanini babo, bafunda ipilo bonyana ibunjani. Kanti-ke isikhathi lokha kade sikhamba ngibo abantu abangasifundisa bonyana kufaneleke silandela maphi amahlelo begodu silandela yiphi indlela ekufuze kube yindlela ererhe namkha-ke kuyindlela efaneleko kobanyana thina siyilandela njengabantu esisakhulako namkha-ke ilutjha lanamhlanje.

Njengokutjho kwesikhathi sanamhlanje, amatlinigi wona la abomakhambangendlwana wona ke awafiki ngekhethu. Kungonobangela wokobanyana sele-ke urhulumende wangekhaya namkha ngekhethu sele yena adla iimali ezinengi khulu begodu angasakghoni nokwenza kobanyana nathi sivumeleke kobanyana sithole abomakhambangendlwana namkha-ke lawo matlinigi abomakhambangendlwana. Kanti-ke labo bantu-ke bona-ke sele bangasabi khona esikhathini sanamhlanje, kungonobangela wokobanyana namhlanje njengomuntu usebenza namkha-ke sele uthole itorhwana uyakghona kobanyana uthole leyo mali, ukhambe uzise wena namkha-ke uzikhambele, uzitjhingele ngale ngendlwaneni lapho kuthengiswa khona imitjhoga yokobanyana uzibandule wena begodu uzizwe uphephile.

Indawo yemaplasini kuyindawo egade isebenza kusukela ekadeni kanti-ke ngale ngemaplasini kunemthelela eminengi khulu yokobana kungakhelwa iimbhedlela khona kanti-ke bona kubabantu egade balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuze kuriyade namkha-ke kubekhona ukuriyada ukwakhiwa kwazo iimbhedlela lezi. Kungabamraro, umraro wokobana lapha endaweni yangemaplasini igezi ayibikhona kwezinye iindawo, kanti-ke namanzi kubayinto eletha umthelela omumbi khulu ngenarheni leya namkha-ke ngatjho kobanyana ngendaweni leya. Kutjho okukhulu kobanyana lokho-ke angeze bakghona kobanyana bakhe iimbhedlela kanti-ke nomasipala namkha-ke urhulumende wangendaweni leyo sele angakwazi ukwenza izinto namkha-ke isithembiso sakhe sele asiphula.

Irhelebho elingalethwa ngurhulumende njengombana atjho kobanyana uyafuna ukuthumela imitholapilo ebomakhambangendlwana eendaweni lapho kungafinyeleli isizo khona kodwana-ke umraro loyo okutjho kobanyana kubamraro weenlelesi ezeoba iinkoloyi kanti-ke umraro lo ungararululwa bunjani na? Ungararululwa ngonobangela wokobanyana kungalethelela namkha-ke kungalethezelwa abantu ababonogada, abazokugada iinkoloyi lezo ezibomakhambangendlwana kanti lokho kuzokutjho elikhulu khulu nasemphakathini kobanyana basele baphephile bona esikhathini abaphila kiso namhlanje.

Unombangela omkhulu wokobanyana amalunga wepalamende ngiwo asiphetheko la, iye siyavuma kodwana wona nabagulako abayi ngeembhedlela zikarhulumende kanti-ke baya kekezijameleko namkha-ke zangaphetjheya, okutjhoko kobanyana imali yona sele banayo begodu bayidla ngendlela esimanga. Kanti-ke lokhu kuveza kobanyana abantu laba abakwenzi abantu abakwenzako namkha-ke umphakathi lokhu okwenzako, njengokuya kweembhedlela zomphakathi kanti-ke lokho okutjho kobanyana iimbhedlela zomphakathi zona ziphatha imitjhoga, imitjhoga leyo ekungasingiyo kobanyana zilaphe iinguli kanti-ke zibuye zenze abantu kobanyana bazizwe baphephile.

Ukuze abantu kanti-ke namkha abatjhayeli bama-ambulensi, labo abatjho bonyana bayirada ngamabomu namkha-ke nakufuze barhelebhe lapho babizwe khona ngombana namkha-ke ngonobangela wokobanyana ngasikhathi bafumana bona babizwa ziinlelesi bese bayabadlelezela okutjho kobanyana lokhu-ke isisombululo esingavela kukobanyana lokha nagade bazokufowunela namkha-ke bazokudoselwa umtato okutjhoko kobanyana kufanele barage bunjani namkha-ke kufanele bayokuletha liphi irhelebho namkha isizo kundawana thize kanti-ke lokhu okutjhoko kobanyana abatjhayeli lapha kufanele batjelwe namkha-ke batlhogonyelwe ngendlela elungileko namkha-ke lapho bazokukhamba khona, bakhambe nabogada namkha amaphoyisa.

I-HIV kuligulo namkha-ke kunamagulo abulalako begodu sele asahlele iphasi mazombe kanti okutjhoko kobanyana iinarha neenarhakazi, ngitjho kungaba ziinarha eziphezulu ekutjhoko kobanyana lapho amagulo awasahleli kanti-ke lapho-ke i-HI-V ifika nalapho kungafiki khona. Kanti-ke i-HIV kuligulo eliphezulu khulu ekutjhoko kobanyana kufanele abantu namkha-ke abafuna ukuzitlhogomela nalokha nagade ikubambile i-HIV, kufanele kobanyana urhamule imitjhoga efaneleko kobanyana uzizwe uphephile kanti-ke i-HIV yona-ke ingena ngendlela eyodwa tere.